Uma abantu begqoke izingubo noma zamasiko ezahlukene kwizinkolo zabo, mina ngikubona kukuhle lokho ngoba basuke bekhombisa ubuhle bokuhlukana nokuthi bamukele ukuthi singabantu sihlukene futhi siyathandana.

Izingoma zomshado engizithandayo izingoma lezi ezikhuluma kakhulu nomakoti, eziphinde futhi zikhulume naye umkhwenyana, ezihlanganisa imindeni, ezishoyo nokuthi, makoti mphathe kanjani umyeni wakho, nawe mkhwenyane mphathe kanjani umakoti wakho. Zisho okukhulu ngoba zifundisana impatho njengoba abantu basuke sebehlangene beshada.

Yebo izizukulwane ezincane ziyawagcina amasiko akwaZulu. Intsha yamanje ave ithanda amasiko ayo futhi iyakuqakambisa, ikutshengise ukuthi imvelaphi yawo injani. Ikubungaze, futhi ikukhulume, ikutshengise nasezenzweni zayo.

Ngokubona kwami, amaholidi ezenkolo adlala indima enkulu kakhulu ekukhuthazeni ukubumbana komphakathi. Ngokugubha amasiko nokukhula ngokomoya, ngoba omunye ufunda komunye, izinkolo ezehlukene zifunda kwizinkolo ezehlukene. Lokho kugcina sekwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi baqondane futhi bahloniphane.

Kunento eyadluliselwa kimi ilunga lomndeni. Lento inomlando omuhle kakhulu ngoba iyangikhumbuza ngothando lomndeni, nanokuthi kuhle ukugcina okuhle ozokhumbula ngabo abantu abakini abangasekho.

Ngesikhathi lapho ngalandela khona imfashini ethandwayo, ngazisola kakhulu kulokhu futhi ngafunda ukuthi, akusiyo yonke into ethandwayo noma into egijinyelwa iwowonke umuntu, nawe kufuna ubelapho. Mawumuntu kuhle ukuthi uke uhluke.

Ngicabanga ukuthi ukubaluleka kwezingubo ezintsha ezinikezwa owesilisa uma esuka esigabeni sobuntwana eya kubudala, kuhle kakhulu lokhu ngoba kuyatshengisa ukuthi kunothando, nokunakekelwa emndenini. Lokhu kuyamsiza umfana ukuthi akhule naye abe indoda eqotho.

Isiluleko engasinika insizwa esiyokhuliswa, ngasinika isiluleko sokuthi angajaheli izinto ezingaphambili kwakhe. Kuhle ukuthi ukhule ube yindoda eqotho, indoda enakekela umndeni wayo.

Azikho izinguquko endleleni yezizukulwane ezisencane ezithatha ngayo ukudla kwesiZulu. Kodwa nje, ukudla kwesiZulu ave bekuthanda kakhulu, futhi bayafisa ukuba kuhlezi kunjalo kungashintshwa ukuze isizukulwane nesizukulwane, bakufunde futhi bakwazi.

Kakhulukazi kubaluleke kakhulu ukuthi kusetshenziswe izinto ngezakhi ezithize uma kwenziwa imikhuleko nemikhuba yokuqanjwa kwengane igama. Kubalulekile ukuthi sigcine amasiko ethu singawalahli.

Umndeni wami ungazikhethela umuntu engizoshada naye, angeke ngize ngivume, nganqaba ukuba naleyo umshado noma ukushada lowo muntu, ngoba ikholelwa ukuthi umuntu ofuna ukushada kumele uzithathele yena ngoba kuzobe kanothando lapho. Kanti uma ngabe ukhethelwe, alukho uthando lapho.

Umuntu obekunzima kakhulu, edonsa kanzima kakhulu ngezithiyo zolimi endaweni enamasiko amaningi. Ugcina engasakwazi ukuthi axhumane noma azwane nabantu. Okubuye kwesinye isikhathi okudala izingxabano, kodwa ngoba kubakhona abantu abanezinhliziyo ezithambile, bemufundisa wagcina naye esekwazi ukuxhumana nabanye.

Ngazizwa ngijabule kakhulu mhla ngenzelwa umcimbi wokukhuliswa ngisuka ebunganeni ngingena ebudodeni. Akukho ukuziqhenya okudlula ukwazi ukuthi uphumaphi ngokwesiko. Kuhle kakhulu ukuzazi ukuthi ungubani. Injabulo yami, yayingalinganiselwe nalutho futhi ngiyokhula ngiziqhenye kakhulu.

Ukubaluleka kwemfuyo nezitshalo emphakathini yasemakhaya kubaluleke kakhulu ngoba iyasiza ekufakeni umnotho. Ngaphandle kokufakwa komnotho, kuphinde futhi kugcineke amasiko ethu njengoba izitshalo, izitshalo ezazitshalwa kudala, izitshalo ezazitshalwa ngokhokho bethu.